Dijo di pheta karolo ya bohlokwa meyeng ya rona hobane ha se fela phepo di na le moelelo o tibileng wa maikutlo. Wa setso, e sitana le wa meya. Tsela eo re jang dijo ka yona, re phehang le ho arolelana dijo ka yona. E ka bontsha ditekanyetso tsa rona tse ka hare maikutlo a hoba setho sa rona le ho hokahana lefatsheng le re poto potolohileng. Hoya ka pono ya meya ditekanyetso tse ngata di tadima dijo e le mpho e tshehetsang bophelo, e etsang hore hobe le le letshwao la teboho le sebediswang ho le sebediswang thoisa. Dijo tse ding le tse ding di nkuwa di hlwekile kapa di halal ela.

Le ha mabaka ana a le teng di tjhabeng tsohle boemo ba bona ba ntshetsopele le tsamaiso di ka fapana ho ipapisitswe ka di ntlha tse kang di sebediswa, boetapele le tekanyetso ya setso. Ka bo nna ke sebedisa mabaka a na haholo ho utlwisisa hore na setjhaba se sebetsa jwang le hore na batho ka bong ba ka kenya letsholo jwang phethohong e ntle. E bang ke ka thuto kapa bo boithaopo kapa ho tshehetsa matsapa a setjhaba. Ke dumela mabaka ana hobane a theha setjhaba se matla ebile setjhaba se ikemiseditse ng. Nna ke dula haufi le mabaka ana a kopanelo.

Nna lebitso laka le bolela ho leboha, batswadi ba ka ba nthehile lebitso lena kapa ho nfa lona lebitso lena hobane e ne e le nna fela ngwananyana ka hara bashanyana. Empa qetelllong Modimo o ile a ba hlohonolofatsa ka nna ka hara bashanyana ba bahlano.

Ho ya ka maikutlo a ka lebollo ke moetlo kapa sona sekolo, moo o tla tlang. Ho ithuta moetlo le tsamaiso ya moetlo teng. Oi thuta le yona hlompho haholoholo e ka sehlohlolong ke ho ithuta moetlo hore o tsebe ho boloka moetlo wa hao.

Nkile ka ipha nako ya ho batlisisa ha batsi ka nalane ena ya Sesotho. Mme ke bone holo bohlokwa haholo ha ntse ke bala, ho boloka moetlo le ka mokgo re etsang di ntho ka teng. Hape ka boela ka batlisisa ka ho botsa batsofe mme ba nhlalosetsa bohlokwa ba ho latela setso sa heno le moetlo hammoho le ho bala dibukana tse mmalwa. Tsa nna tsa hlalosa ntho e tshwanang seo, se supa hore ho bohlokwa haholo rele setjhaba sa rantsho ho latela le ho ithuta ka meetlo ya rona, e sa re kgelohiseng.

Bakganni baka ba kgabane, ke ne ke le tsebisa hore ke se ke tlo rekisa dijo ka mona ka lebatoweng la di tekesi. Empa nna ke tlo rekisa dijo tsa setso feela, ke tlo rekisa dijo tse tshwanang le papa, malamohodu, motoho, dinawa mme le nama. Ke tlo pheha ya kgomo ka tsela ya Sesotho ha mmoho le ya kgoho mme ke tla thabela tshehetso ya lona.

Taba ena ya Modimo le badimo e batla e le taba e thata haholo di nakong tsa hona jwale. Hobane batho ba bang ba hodisitswe ka yona tsela eo, empa ba se ba batla ho e lahla ha hona jwale. Ba batla batho ba dumele seo ba se batlang. Nna ke bona taba ena e le hantle, ha motho e mong le e mong a dumela ho seo yena a bonang se mosebeletsa. Hobane ba bang ba utlwisisa le ho dumela hore taba tsa bona ha ba di bua le badimo, badimo ba kgona ho di fetisetsa ho Modimo ka potlako ebile ba bona di ntho tsa bona di etseha. Empa batho ba e fosa moo, ba ha ba bua le badimo, ba rapela. Badimo hao o bua le bona, o tlametse o bue seo o se batlang. Empa ntate Modimo yena o tlametse ho kgumama ka pela sefahleho sa hae, o rapele lebitso la hae.